Mina, njengomlimi ngiye ngibone ukuthi kungcono ukuvuna ngesandla, ngoba ngesandla uyakwazi ukubona osekulungele ukuvunwa ngaleso sikhathi. Kodwa, if umuntu enomshini, umshini kuba nzima ukuthi ukwazi ukuthi ukhethe ukuthi lokhu kuvuthiwe, noma lokhu akukabi right ukuthi kuvunwe. So, ukuvuna ngesandla kuhlezi kuyinto engiyigqugquzelayo, kube yinto esiyenzayo njengabantu, kube yinto futhi engikhuliswe ngayo nasekhaya. So, ukuvuna ngesandla kwenza ikhwalithi yesivuno sibe sihle, sibuke, sibe futhi nomthelela wokuthi sinothe, kube yinto nje emnandi ongakwazi ukuthi uyidle nawe, ngoba isuke sivuthiwe ngaleso sikhathi. So, ukuvuna ngesandla, ayi ngingasho impela ukuthi ikhona impela, engibona engathi ikona okulungile.

Hawu, kodwa uMaMndleko isalukazi sami. Thina sasike sihambe naye-ke ugogo simlandele sithi, hhayi gogo, namhlanje sihamba nawe, siyolima nathi. Sasithi uma sifika khona laphana-ke nathi, sithi hhayi sizokwenza lokho okwenziwa ugogo. Ayi uyoyivula ugogo imigqa yakhe, ibe mihle, nathi sithi siyasiza nkosi yami, phela ngoba nathi, hhayi siyayithanda into eyenziwa ogogo. Uthole ukuthi sobona ngoba ugogo esesihuba nje ngoswazi, ethi, wozani la, senenzani la, ukuthi imigqa yakhe konke lokho sesikudicelele phansi thina, ngoba besiyitshele ukuthi siyasiza, kanti ulwazi asikabi nalo. So, kwakumnandi impela ukuba nogogo, kumnandi ukulima naye, wayesifundisa okuningi and namanje empilweni yethu kusakhona ukuthi, hhayi yabo lokhu esikwenza manje kwenza kungikhumbuze sona lesa salukazi nkosi yami. So, kwakumnandi ukuba nogogo and kwakumnandi indlela ayesifundisa ngakho ukulima.

Okokuqala nje, ngeyinhlobo yomuntu engazwani nengxabano and noma kuthiwa ingxabano sekuyinto esikhona, ngiyathanda ukuthi ngisize, ngingenelele, ngizwe uvo lomunye nomunye, ukuthi lento lena ibingaxazululeka kanjani, ngaphandle kokuthi kuze kubanjwane, nokuthi kuze kuliwe. So, izimo vele ziba khona, into imihlanganiselwe umphakathi, kumele isebenze ngaleyo ndlela, kube eyomphakathi, kube wonke umuntu ozokwazi ukuthi athole into elinganayo, kungabi khona ozothola okuningi, ngoba hlampe ethi yena usebenze kakhulu kunomunye, noma omunye athi hhayi lokhu ngizokuthola kakhulu ngoba mhlampe kutshalwe yimi. So, ngiyiloyo nhlobo yomuntu ukuthi hawu, into e-right ihlezi kuba yinto eqondile.

Ngolwazi lami njengomlimi, iy'tshalo esifana nomazambane akuzona iy'tshalo, hlampe utholukuthi uzoyibeka isikhathi eside, ungazibheki ukuthi sezi-right noma azikalungi yini. So, iphutha engibona ukuthi lenziwe umlimi kuleludaba, ukuthi uwagcinile amazambane wangawabheka, okwakufanele ukuthi awabheke, ngoba manje ukubola kawo kukhomba ukuthi awadayiseki and uma engadayiseki okuchaza ukuthi kunenzuzo, bekumele ngabe uyayithola angeke asakwazi ukuyithola. So, into ebekumele ayenze yena ukuthi awa-check-e, noma awabheke, aphinde futhi azame ukuthi onke abekwe kahle, ngoba lamanye ebewabeke esiphileni, onke abe sesiphileni, wonke abe sendaweni e-right.

Ngolwazi lami-ke, mina ngiye ngazi ukuthi uma wukuthi kukhona okusebenzisayo, hlampe ukulawulwa kwezinambuzane. Kumele wazi ukuthi lokho okusebenzisayo angeke yini kulimaze imfuyo, isivuno sakho, noma-ke angeke yini kube hlampe inkinga kumhlabathi wakho lo osuke osunothile otshala kuwona. So, ngicabanga ukuthi amasu, maningi amasu angasebenza ukulawula izinambuzane, njengokwami ngi ngayengazi ukuthi isihlahla somsilinga sona siyakwazi ukuthi sivikele isivuno from kwiy'nambuzane eyikhona. So, kuyinto nami engikhule yenziwa, so and angikaze ngibone, hlampe ukuba into engaba nobungozi eyihlahleni.

Khona kulesi sima, ngingaba umuntu odideke kakhulu, ngoba lapho ngabe ngibuhlungu ngokulahlekelwa inkomo ebisiphakela as umndeni, ebisinikeza ubisi, iphinde isifake nemali ephaketheni, iphinde ikwazi ukusisiza nasepulazini. ngingabakhona naso lesosifiso sokuthi yazi, hlampe uma ngase ngikhokhele odokotela hlampe bengakwazi ukuthi bayihlenge ibe, ibe ngcono hlampe, ngiqhubeke nami ngikwazi ukuthi ngiphake ngibeke isisu, isinkwa la etafuleni ekhaya. Kodwa hhayi, khona ngingadideka, ngoba ngabe ngihlukaniseke kabili, phakathi kokuyidedela inkomo, noma ngiyikhokhele kodokotela ukuze babuyise, noma ngizame enye engakwazi ukuthi isize umndeni wami.